Maitshwaro a batho ba ba namelang or-e ba ba palamang diterena a na le seabe se se ntsi, gonne go na le boganana bo e leng gore ba direga mo ditereneng kapa mo bapalaming. Seo se kgona go etsa gore batho ba bantsi ba tshabe go berekisa diterena go ya mafelong a a farologaneng. Mme ga go ka nna le tlhokomelo ya batho mo gareng ga diterena, seo se ka dira gore batho ba batle go berekisa diterena kgapetsa le kgapetsa.

Bokebekwa bo ama batho ba ba tsamayang ka dinao ka tsela e e sa siamang, gonne batho ba phela botlhoko mo mebileng, gonne bokebekwa bo tswile mo tseleng, le batho ba e leng gore ba thula batho ka dikoloi, go etsa gore batho ba sa phuthuloga ga ba tsamaya ka dinao. Seo se raya gore re tshwanela gore re rute batho ka go tlhokomela ga ba tsamaya mo mebileng ka maoto, kapo ba berekisa tse dingwe tsa go tsamaya, yaka bo dibaesekele. Seo se raya gore maphodisi a tshwanetse a thuse ka go sireletsa batho mo bogananeng.

Go ka fokotsiwa batho ba ba tlalang mo ditereneng ka go nna le maphodisa a a tlhokomelang diterena, ba lebelele gore a terena e laišitse go ya ka itekanelo ya yone. Gonne batho ba kgone gore ba sireletsege mo ditereneng. Seo se ka thusa gore batho ba nne le kgatlhego ya go berekisa diterena. Mme go bontsha go sena tsamaiso le maphodisi a e leng gore a phela a tlhokometse diterena. Seo se baka bokebekwa le dilo tse dintsi tse e leng gore ga di a siama, di tse di diragalang mo ditereneng.

Nna ke rata khamphane ya City to City. Ke dibese tse e leng gore di manontlhotlho tota, di tlhomphegile, di tsamaya monate ka tsela e makatsang. Ne nka rata ga ke dibese tse dintsi di ka tshwana le tsa khamphane ya City to City, gore batho ba kgone go phuthologa ga ba nametse, ba itse gore ba ile go fitlha sentle, ba ile go fitlha ka nako go ya ko mafelong a farologaneng a ba yang go ona.

Gore motho ene mokgweetsi yo o siameng, o tshwanetse gore a nne le license-e ya go kgweetsa ya code fifteen, mme e nne motho o e leng gore ga a nwe bojalwa. Gore ga a theogetse, ga se motho o e leng gore o nwa bojalwa, gore batho ba kgone go sireletsega mo ditseleng. Mme seo se raya gore dibese di thusa thata, mo e leng gore batho ba kgona go di berekisa go ya ditirong, di tseya batho ka nako e e siameng go ya ko mafelong a farologaneng a ba yang mo go one, ka gore di tsamaya ka nako.

Tirelo e nka se e lebaleng fa ne ke le mo leeto le le leele ke tsamaya ka bese ke gore bese e tsamaile ya fetang tse hema mme seo ne se supa gore bese ga ya itekanela mme ne ke phuthologile ka gonne ne ke tsamaya le mme o e leng gore nang tlhokometse a lebile gore ka ga kgale teng ke seke ka tshoga seo se nka editse gore ke phuthologe mme ebile a siama bese re ebile re a fitlha ko lefelong la ne re ya go lona ka nako.